Tjhe, hobane balaola sephethephethe ke bona ba thusang bona batho bana ba dikoloi tse seng molaong hore di tsamaye tseleng. Hobane ba nka ditjotjo, ba bang ba nka ba bang ba di sheba feela. Se ke sona se tlo etsang ntho e ya dikoloi tse seng tseleng e se ka .

Dumela monghadi ke lebohela nako ya hao, ke tlo ke le founela Kasheko ka lebaka la driver e leng Kgannise e neng tsamaya le nna kasheko ya lona. Ke re driver ya lona e nkgannetse hamonate ke mokganni a lokileng, ke mokganni a etsa mosebetsi wa hae ka bokgoni ba hae kaofela. Ke re mo le tshwere mosebetsi a right, ke kopa le mo tshware hantle.

Haholo ka matsatsi a phomolo, ke moo batho ba nwang tahi haholo, ke mo batho ba sebedisang dikoloi tsa bona haholo. Hobane ba na le tjhelete e ngata ya hore ba tshele di-petrol-o. Ba phomolong ba hae, ba ikgutsitse ba thaba. Ke ka moo mekete e mengata ka matsatsi a phomolo a malelele e etsahalang ka teng, ke moo o tlo thola mekete ya bosiu e etsahalang ka teng. Batho ba nwele tahi, ba kganna ba nwele ba tauwe. Ke ka hoo ke bonang se e le bothata haholo hobane motho wa tseba hore ke tauwe mare ha ba batla ho lo kganna koloi. Ha o ka ba molao wa teba wa tiisa letsoho ho ba ba tlo fumanwang ba nwele ba tshware dilemo tse lelele, maybe se se ka kgaotsa.

Ho fumana taxi ka thoka ho tsela ho bobebe haholo hobane o fumana taxi e sentse e ya moo o yang teng. Ho feta o ye renkeng o lo emela e tlale, taxi ha oe thola renke ha o e palama renkeng. Tlamehile oe emele e tlale hore e kgone ho tsamaya. Mpa ha oe thola mmileng o sontso o ya e sentse e tsamaya e ya moo o yang.

Jo motswalle wa ka, ka kopana le mathata tseleng. Dithoto dia tlamollowa tlamehile re eme tseleng re tlame, di tlamollohe re tlame di tlamollohe re tlame. Ka nako eo tsela eo re shebane le yona e telele hakakang. Motswalle wa ka ne ke thothela Gauteng ke thotse sebaka se setjha se setle. Mare tsela yang etsa hore ke seka bona hore moo ke yang teng kea botleng. Ke tshwere mathata ka thotho kamora transport-o eo ne re tsamaya ka yona.

Bakganni ba di-taxi ba dula ba lwanela ditsela, ba dula ba lwanela di-taxi tsa bona e be tsona tse tsamayang ditseleng tse nang le tjhelete tse nang le batho ba bangata. Ke seo se etsang hore ba dule ba lwana tjena. Ha ba kgone ho dula fatshe ba bontshana ba tle ka tsela eo ba ka kgonang ho rarolla ditaba tsa bona ka ntle ho dintwa tsa dithunya. Tlamehile ba tle ka tsela eo ba tlo kgonang ho buisana ka yona hore ha re le ditekisi re fane nako ya hore ka nako e itseng ho tsamaya ditekesi tse tjena ka nako e itseng ho tsamaya ditekesi tse tjena. e seka batla ho ba motho kapo ditekesi tse tswang kae kae, e be tsona feela tse kgonang ho popa.

Dibese di dula di le nakong ha di sokolehe ho feta di-taxi. Dibese di cheaper ho feta di-taxi, dibese di ho fihlisa mo o yang teng ka nako le ka potlako.

Terene e sebedisetswa ho tsamaisa ntho tse ngata, e ka tsamaisa batho kapo thepa. Eo nna e kileng ka e palama, e ne le terene tsamaisang batho, ke ile ka e palama Everton ke ya Johannesburg. Ya nka nako e telele hobane terene e tsamaya e tse ema, ho na le ntho tse ba be di bitsang di-station. Moo e nkang batho teng, batho ba e emelang teng. Ho na le hore e eme e emele terene e nngwe. O thole hore moo ke moo ho nang le ntho e re bitsa line e one line e one ho tsamaya terene e one ka nako eo sebakeng seo.